Kgetlho la ntlha ke pagama sefofane ga leyo, ga ise ke pagame sefofane fela ke tlile go ikutlwa ke tshogile ka fa ke tshaba boleele. Ke tlile go ikutlwa ke tshogile ebile ke itumetse ka nako e le nngwe ebile ke tlile go fofela kwa Korea ka fa ke go rata thata ebile nka itumelela go ya go bereka teng, go ya go dira teng.

Nka itumelela go ipona ke pagama sefofane se e go tweng ke Air-fly. Fela le nna ke wela ko bangwe ba ba tshabang difofane, ke setshaba sefofane ka fa ke rata go lebelela thelebišhene thata ebile ke lebelela dilo tse di tshosang ka ga difofane go le gontsi. Fa di wela fatshe mo nakong tse dintsi, di tuka molelo ga se gantsi ke bona sefofane se wele e be go sa nne le molelo. Ka jalo ke tshaba gape sona seo, ke nagana thata.

O dira tekete ya gago ya sefofane ebile fa o fetsa e be o netefatsa tekete ya gago wa tlhopha letsatsi la go ya le letsatsi la go boa, fa o fetsa o tlile go baakanya ditokomane tsa gago ka jaaka phasepoto mme wa tlhopha le gore sefofane se o se batlang a se tlo go isa ko o batlang go ya kampo ke seo se se tlileng go ema e be le ya go pagama go tswelela ka leeto la lona, jalo le jalo.

Dibese mo toropong ya me di tsamaya sentle di tsamaya ka dinako ebile ke dinako tse eleng gore setse re di tlwaetse ebile di a dumelesega. Ke nako tse e leng gore di tlile go go tshwara kwa o batlang go ya teng, o tlile go tshwara nako e le tota e le ruri ka jalo ke rata gape le gore di kwetswe gore bese ena ke ya kwa kae e la ke ya kwa kae jaanong go nna bonolo thata mo go wena gore o kgona go itse gore o ya kae ga oye kae.

Mathata a di kopaneng le o ne ke gore ka 'tsatsi lengwe karata e no e e botlhale ga e bereke 'tsatsi lengwe ka gonne ke na le go e latlha. Mme ebile ga go monate jalo thata fa o dirisa karata go na le fale fa re ne re dirisa dipampiri. Karata e e botlhale e na le mathata nyana ka foo re timetsang ka jalo re le bagolo thata ka fa.

Se se dirang gore motho e nne mokgweetsi yo o siameng wa bese ke fa ba na le dipampiri tse ba di fitlheletseng ka molao tseo di bontshang gore ba ithutile ka molao wa tsela le matshwao a tsela. Ebile ke yo o a tlo kgonang gore a tshware nako ebile a kgone go buisana le bapalami ba bese.

Bangwe ba tlile go tsamaya ka dijanaga tse di sa babalesegang bangwe ba tlile go dirisa dinao go ya ditirong tsa bona mme bangwe ba tlile go latlhegelwa ke tseo ba di direlang letsatsi le letsatsi. Ka fa badiredi ba dibese ba direla sengwe le sengwe se se bonang gore se ba siametse for seteraeke. Ba sa naganele ba bangwe le dikgwebo tsa bona, bangwe dikgwebo tsa bona di tlile go tswalelwa, di tlile go emisiwa bangwe ba tlile go tsena thari kwa ditirong tsa bona. Ka jalo go dikotsi di le mmalwa tsa di seteraeke tse di ka diragalang go tshwana gape le go fisa ga ditaere kwa ditseleng go thibelela dikoloi dingwe gore di se ke be di a kgona go feta.